Naha ena ya rona ya Afrika Borwa e ikemela ka mokgwa wa ho hlahisa eiee, di eiee di hokahantswe ho ba dijalo tsa boraro tsa bohlokwa tsa moroho Afrika Borwa Ka mora ditapole le tamati. Eiee jwalwa haholo Limpopo le Leboea Bophirima.

Ke bone hore meroho le di tholwana jwale di ka etswa di laborathoring, mme seo se ile sa ntshosa haholo.

Temo ya dikolobe Afrika Borwa e fana ka monyetla o moholo wa kgolo le phaello, haholoholo ka kgaello e tswelang pele ya nama e ya kolobe. Le ha hole jwalo, katleho lekaleng lena e hloka boitlamo bo matla ba moralo, di patlisiso tsa mebaraka le tsamaiso ya ditjhelete.

Ho ikatisa mehlape ke lekala la temo le sebetsanang le ho tswadisa diphoofolo tsa polasing, ho hlahisa dihlahiswa tsa di phoofolo. Ho ikatisa ha mehlape ho fa baahi dijo tse fapaneng jwalo ka nama, lebese mahe jwalo jwalo, le ho ikgantsha ka indasteri ka thepa e tala, e kang matlalo le maboya.

Basebetsi ba ka ba tletleba ka dihora tse telele le kgaello ya basebetsi. ke ka lebaka leo ba rerang boipelaetso.

Ha ke nahane hore e nepahetse ho tloha sebakeng sa heno sa mahaeng moo o nang le mobu wa ho lema, mme mohlomong o ka ba le sehwai se fanang ka dijo ditoropong.

Ha ne le ho ya ka nna ke ne ke tla ba fumanela insurance ya bophelo bo botle, ditlhapiso bakeng sa bana ba bona le ho ba ahela matlo.

Mmuso wa Afrika Borwa o rata haholo hore ba ka tjhentjha dintho hore di tsamaye mmoho le ka mokgong bona ba nahanang ka teng. Feela ha ke nahane hore ntho eo e ba e entseng ya hore diphoofolo tse hlaha di be seemong se tshwanang le phofolo tsa polasing, hobane ha ho na mohlang di diphoofolo tse hlahang le tsa polasing di ka tshwanang ka mekgwa. Ha ke nahane hore ke ntho e hantle eo.

Naha ena ya Afrika Borwa ke naha ya bohle ba dulang ka hare ho yona. Ha ho na motho ya tlamehang ho lwanela hore na ke sebaka sa mang sena hobane lefatshe lena le entswe ke Ntate Modimo.

Nka eletsa Dineho hore a fepe mmutla wa mmutlanyana ya hae haholo. A e fepe furu ya Timothy le jwang, a efe metsi a hlwekileng letsatsi le letsatsi, a e fe le mmutla ya hae nako e ngata ya ho bapala ka ntle le ho matha. A se ke a lebala ho hlwekisa moo mmutlanyana e dulang teng, hobane temo ya mmutlanyana e e ntle haholo ebile e ka tlisa le tjhelete e ngata.

Sekwahelo sa inshorense ya dijalo se fana feela bakeng sa nako e itseng ya tlhahiso. Bakeng sa boleng bo phahameng ba tjhelete ho bohlokwa ho etsa inshorense ka pele ka moo ho ho ka kgonehang.

Nka ba eletsa hore ba etse qeto ya tokelo e ikgethehileng ya tshebediso ya mobu eo ba lakatsang ho sebedisa sebakeng seo. Ha ba qeta ba lokisetse ho kenya kopo ya tumello ho masepala.

Mefuta ya meroho eo o ka e jalang serapeng ke dihwete, dinawa tsa kgwele e tala, butternut-e, eiee, a beetroot-e, asparagus, yona ke semela se sa feleng, kapa setlama se tswang lapeng la asparagus-e. Ho bo ba le e leng semela se nang le makgase a maholo a botala le lerotho hanyane, ho na le butternut yona le yona e ka family-ng ya mokopu ho ba le Gem squash.

Hodima hore tlhapi ena e be e tlwaelehileng haholo, e ba ebile e fumaneha ha bonolo, e thusa ka hore ha e na le masapo. E kgethilwe ke ditsebi tsa phepo e nepahetseng le dingaka e le tlhapi e senang mafura, mafura a teng a tlase hape e thusa e molemo bakeng sa bophelo bo botle ba bo ba ba pelo. Hape ke mokgwa o motle wa ho fumana di matlafatso kapa di matlafatsi tse teateaneng haeba o ja dijo tse nang le di calory tse tlase, kapa haeba o leka ho theola boima ba mmele. Hake e tshesane haholo mme hangata e na le mafura a manyane.

Ha o batla ho qala mofuta ofe kapa ofe wa temo, etsa dipatlisiso tsa hao, botsa ditsebi. E sita le ho etela dihwai tse etsang ntho e tshwanang ho bona hore na di etsa dintho jwang.

Mokgwa wa ho sila phofu ya poone ke wa motjhini, mme o na le mekgwa e mengata. E qala ka ho hlwekiswa ha poone, mme e qetella ka ho sila le ho surf-a hore e be phofo. Maafrika le ona a ne a sila poone Ka lejwe le batalletsweng ho fihlela e le ntle, mme a sebedisa Phofo eo ho etsa motoho, e latsweha ha molemo hobane ke ya tlhaho.

Nka eletsa batjha hore ba hlahlobe mofuta oo wa temo oo ba batlang ho kena ho ona, hobane hona le mefuta e mengata. Ebe ha ba qeta moo ba batla dipatlisiso kapa ba etse di patlisiso mabapi le mokgwa oo ho etsa hore e atlehe. Hobane kamora hore o be le dilemo tse mashome a mararo a metso o motsho le mong Afrika Borwa, o se o tsofetse haholo hore o ka hirwa ke mmuso. Batla batsetedi le ditjhelete hore o kgone ho qala e sa le hona jwale.

Hangata batho ba etsa ba tshwasa ditlhapi moo, kapa ba tshwasa dihlapi hobane ba itlosa feela bodutu. Feela ha e le hore le teng ba tshwasetsa ditlhapi tseo hore ba di rekise, ke bona e le ntho e ntle haholo hobane ba tla iketsetsa tjhelete. Nna ha e le hantle menyetla ya ho tshwasa ditlhapi ha ke nahane le ntho e leng hore nka batla ho etsa, hobane ha e hape ke na le alergy ya ditlhapi.